Ngiyakuqonda ukuthi kunezinto eningaboni, eningaboni ngasolinye nomndeni wakho, kodwa kubalulekile ukugcina inhlonipho futhi uzame ukuqonda imibono yabo bonke. Ngiyacela uzame ukuhlela umhlangano womndeni ukuze nizoxoxa ngokuvulelekile niphinde nithole isivumelwano esihlonipha wonke umuntu namasiko ahlukene.

Yebo, ngiyacabanga ukuthi abagqugquzeli kufanele bazibophezelele ekwathuleni ukudla kwamasiko ngendlela ehloniphayo futhi eqondisa kahle izimpande zamasiko ukuze kugcinwe ubuqiniso bawo. Lokhu kubalulekile ngoba kusiza ekuvuseleleni nasekugcineni amasiko kanye nasekufundiseni abanye ngamagugu awo, ethu noma awabo.

Njengomholi omusha, kuzofanele ube nesineke, ufunde ngokushesha, uphinde usebenzise ukuhlakanipha kwabanye abasebenzi ukuze usekele ushintsho ngendlela elula. Kubalulekile-ke ukuthi uxhumane kahle neqembu lakho. Ukhuthaze ukusebenzisana ukuze ushintsho luphumelele kalula.

Lawa masiko adlulisela izimiso zokuhlonipha ukubambisana nokugcina ubudlelwane obuhle phakathi kwabantu. Umthelela wawo emphakathini ukwakha umoya wokuzwana, okuqinisa ubambo, ubumbano nokuthuthukisa ukuthula phakathi kwabantu.

Izici ezibalulekile zomngcwabo wendabuko wamaZulu, zihlanganisa ukuhlonipha, izinyanya, imikhuba yokukhala nokukhumbula, kanye nezinkonzo zokugcina isithunzi somndeni nomphakathi. Lezi zinto zibalulekile ngoba zigcina ubuqotho bamasiko ziqinisa ubudlelwano bomphakathi futhi zidlulisela isiko nemvelaphi ezizukulwaneni ezizayo.

Ingoma engivame ukuyizwa iculwa emshadweni wesintu wendabuko ithi umakoti ungowethu. Le ngoma iphakamisa intokazi esanda kushada njengelunga elisha lomndeni. Lengoma ifanekisela ukuvuma ukuhalalisela kanye nokwamukela kukamakoti emndenini omusha.

UNomalungelo Zulu, oneminyaka eyishumi nambili, wangenela umcimbi wokuthomba lapho afundiswa khona izimilo, inhlonipho nezifundo zokuba ngowesifazane. Umndeni wakhe wamsekela kakhulu ngothando, ukumqondisa kanye nokumhlonipha ngalesi sikhathi esibalulekile sokuguquka empilweni yakhe.

Nezinselelo ezisiphakamelayo, ukungibekezelelani nokungaqondi phakathi kwabantu abanezinkolelo ezehlukene, okungaholela ekuhlukumezekeni kwamalungelo abantu. Lokhu kungadala ukungezwani emphakathini kunciphise ubumbano futhi kuvimbele inhlonipho phakathi kwamasiko ahlukene.